AmaBhokoBhoko ayiphumelele kayi-four indebe yehlabathi yombhoxo, loo nto leyo indenza ndizive ndingumntu owonwabileyo kweli lizwe laseSouth Africa. Ndiyavuya, ndiyayithanda loo nto, indenza ndiziqhenye ngekhantri endisuka kuyo. Indenza ndichulumance kakhulu loo nto leyo.

Ndicinga fanuba yinto entle kakhulu into yokubana baxutywe, umntu omnyama umntu omhlophe kungakhethwa xa ngaba kuzodlalwa kuzothathwa abadlali bamaBhokoBhoko okanye besoka. Yinto entle leyo and inyusa ukudibana kwabantu apha eMzantsi Afrika. Abantu abakhethwayo kwezi zinto bekufanele uba bayakhethwa ngetalente yabo, ukuzimisela kwabo nokukuthanda kwabo loo loo loo loo eso sport eso. Ndiyayithanda loo nto, yinto entle ebekufanele uba iyaququzelelwa kude kuphele ixesha.

Ndingafanuba into yokubana umntana abaneemidlalo engekho rayithi efowunini yakhe ayonto ibalulekileyo leyo ngoba iyammosha ingqondo yomntana loo nto. Ucinga fanuba yena laa nto ayidlalayo kulaa fowuni yakhe ingumdlalo yinto erayithi. Yiyo le nto abantwana kuye kuthiwe xa ebona utatakhe ebetha umama wakhe uye akhule ayenze naye kweyakhe umfazi okanye kweyakhe intombazana, i-girlfriend. Kangangoko andivumelani nento yobana umntana omncinci abe nefowuni at all ngoba iye immoshe ngolo hlobo uba yonke into ayibonayo kulaa fowuni emidlalweni, uye acinge yinto erayithi.

Yenziwa loo nto kuba ekwazi udlala nabanye abantwana. Ayonto imbi into yokubana abe nabahlobo abaninzi umntwana wam kodwa ke eyona nto ibalulekileyo yinto yokubana abe nabahlobo abarayithi abamkhuthazayo into yokubana abe ngcono, abe ngumntana orayithi and aye phambili ebomini. Loo nto leyo uba abe nabahlobo abaninzi iye yenziwa yinto yokubana ekwazi ukudlala nabanye abantwana ibhola, yinto entle leyo.

Eyona nto mna endinoyenza okanye ndiyithathe as i-hobby yinto yokubana ndifunde ukudlala umculo, udijeya. Ngolo hlobo olo ndenzela into yokubana ngee-weekends xa ndingekho matasa ndikwazi uyodlala umculo kwiindawo ezi-relevant. Nakhona apho ndizokwazi uphinde ndibhatalwe for ixesha lam nokudlala komculo kwam.

Oyena mdlalo, mdlali ndimthanda kakhulu ngowaseIngilane uManu Tuilagi. Wayedlala isenta, inside centre and outside centre, ezidlala zombini ezo phozishini, ekwazi udlala u-twelve aphinde adlale u-thirteen. Ndiyithandela laa pleya into yokubana nam ndandidlala ezo positions ngexa ndise-high school, ndandidlala i-outside centre okanye i-inside centre. Apha eMzantsi eyona pleya ndiyithanda kakhulu nguSiya Kolisi. Udlala iflank and futhi ekwazi ukukhokela itimu yethu yonke, eyenza eqala uba ngumntu omnyama Wokhokela itimu amaBhokoBhoko emnyama.

Umdlalo endinowucebisa abantu uba mabawudlale kwi-intanethi ingangumdlalo wombhoxo. Omnye umdlalo endinocebisa abantu uba mabawudlale ingangumdlalo we-soccer, ibhola. Yimidlalo lena engenabudlobongela, ngumdlalo okwazi uwuenjoya nabanye abantu konke ngexesha elinye. Ndicinga fanele uba yeyona midlalo ebekufanele uba siyiphushela ngaphambili into yokubana abantu bawudlale, not imidlalo yokukrwebhana kwabantu okanye imidlalo enyusa ukubhulisha abantu kwi-intanethi.